Zesikole zingasiza ekuthuthukiseni ukondleka kwezingane ngokuzisiza izingane kulokhu ukulandekalayo. Zinganikeza izingane amathuba okufunda ngemvelo kanye nokuyinakekela okubalulekile. Okwesibili, ukwakha amakhono okwazi ukulima. Okwesithathu, kungagqugquzela izingane ukuthi zizibandakanye ekutshaleni okungaba nomthelela omuhle emnothweni nazo zikwazi ukuthola ithuba lokuthi zixoshe ikhati eziko emakhaya.

Abasebenzi bezempilo bengamkhuthaza ukuthi ahlolwe ngokumfundisa ukubaluleka kokuhlola, ukusindisa impilo yakhe. Okunye, ukumazisa ngemihlomulo nenzuzo angayithola ngokuhlola. Okwesithathu, ukugcizelela ukubaluleka kanye nobungozi bokungahlolwa, nanokuthi kungamuphatha kanjani uma engahlolwa isikhathi eside.

Amabhizinisi angathuthukisa ukufinyeleleka kwabantu abakhubazekile ngokwandisa, okokuqala ngokwandisa izindlela abakhubazekile abangaxhumana ngazo benze lezi zindlela zibe lula. Okunye, amabhizinisi angasebenzisana nezinhlaka ezibhekana kumbe ezibhekelela ukunakekelwa kwabakhubazekile ukuze bakwazi ukubasiza nokuqonda izingqinamba ababhekene nazo. Okunye ukuqeqesha abasebenzi kanye nabantu ukuthi bakwazi ukunakekela abantu abakhubazekile nokubasiza.

Inzuzo nezingozi zokusebenzisa amakhambu e-herbal fever ilokhu okulandelayo, okokuqala izinzuzo. Amakhambi e-herbal aqhakambisa ukubaluleka kokwazi izitshalo nemvelo. Okwesibili, amakhambi engasiza ekulapheni izimpawu zokugula, lokhu okudala noma okwandiswa amathuba okululama kulowo ogulayo. Ubungozi, ngenxa yokuthi zizobe zisehlane, ezinye zingaba nobungozi ngenxa yokuhanjwa izilwane ezithile kanye nokunye. Okwesibili, lokhu kukhiwa kwamakhambi kungalimaza imvelo ngokunciphisa ukudla kwezilwane ezithembela kula makhambi.

Ngikwaze ukuhlola isimo ngokuqonda nokwazi izimoto ezibandakanyekile kulesi simo nokuqonda ukuthi isibhicongo senzeke kanjani. Nangokwenza isiqiniseko ukuthi sifika esigamekweni sesibhicongo ngesikhulu isivinini. Kwinhlekelelo kubalulekile ukushesha kokutakula kwazo zonke izinhlaka ezibandakanyeka kwisigameko ngokukhulu ukushesha nokuqiniseka ukuthi abalimele bathola usizo oluphuthumayo, baphinde bayiswe esibhedlela esiseduzane ngokukhulu ngesikhulu isivinini.

Abanakekeli kanye nabasebenzi bezempilo bengenza lokhu okulandelayo, ukusiza ulwazi lufinyelele kulabo kalula. Okokuqala, ngokuqokwa kwemdwebo, imibukiso esiza la bantu baqonde okudingekayo. Okwesibili, ngokusabalaliswa kwemigomo yenhlanzeko kwezinto abajwayele ukuzenza. Okwesithathu, ukubanikeza ithuba lokuthi bazikhethele izindlela zokuzinakekela.

Ngingazama ukubhekana nalezi zidingo zalesi simo sisonke. Okokuqala, ngokusiza ngokuhlola nokuqikelela ukuthi kulokhu ukulimala abanakho bathola usizo oluphuthumayo. Okwesibili ngehlise umoya ngingatatazeli, kepha ngibaduduze ukuthi konke kuzolunga. Okwesithathu, ngiyamukele imizwa yabo, ngibaqinisekise ukuthi alikho icala ngokuphatheka kwabo kabi. Ngiphinde ngibazise ukuthi imizwa yabo iyaqondakala. Okunye okubalulekile ukwenza isiqiniseko ukuthi ngiyabalalela ngokubahlonipha nangokungabaphazamisi.

Kubalulekile ukuhlola iqiniso ngeseluleko sezempilo esivela ezinkundleni zokuxhumana ngoba kwenza isiqinisekiso ukuthi ulwazi olutholayo lusemthethweni futhi luqinisekile. Okwesibili, lusiza ukugwema izinkinga ezingadalwa iziluleko ezingamampunge. Okwesithathu, ukuhlola ulwazi kugqugquzela ukuya emtholampilo nokuyinto ebalulekile.

Ilungu lomndeni lingamsiza okokuqala, ngokumazisa ugogo kumbe umkhulu isizathu sokuthi athathe i-booster shot, kanye nemibandela kumbe imigomo yokuthi athathe i-booster shot kanye nokuthi lingamsiza kanjani i-booster shot ekulweni negciwane i-COVID-19.

Ngesikhathi ngithola ithuba lokunikeza usizo lokuqala komunye wabafundi, ngaqala ngokuhlola ukulimala kwabo nokuqikelela ukuthi ngehlisa umoya ngingatatazeli, kepha ngibaduduze, ngibathembisa ukuthi konke kuzolunga. Ngenza isiqiniseko ukuthi ngixhumana nezinhlaka zosizo ngokuphuthumayo. Ngaphinde ngatshengisa ukubeseka, nokubalalela ngokwamukela imizwa yabo, nokubaduduza ukuthi akulona icala labo.

Isimo angahlangabezana naso saba nzima kimi nakumndeni wami ngenxa yobucayi esabudala. Umalumekazi wami wake waphathwa ukugula, nokwathi uma eyithatha imishanguzo aphinde aqikelele ukuthi uya emtholampilo njalonjalo ukuthola usizo, kepha izimpawu zokugula zaqhubeka zamuxina. Kwakunzima kuye nakithi njengomndeni ngoba ukugula kwakukwenza kube nzima aqhubeke nempilo yakhe, aye emsebenzini. Kwaphinde kwamubangela nokhwantalala ngenxa yokuhlala yedwa isikhashana eside, ezama , ezama ukuthi ukugula kungabhebhetheki. Kokunye wayeselahlekelwa nayithemba.